Vutihlamuleri bya ndyangu eka vadyuhari i ku vona leswaku vadyuhari va tshama va hlayisekile naswona va tshama va ri na vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla vadyuhari va faneleke ku va na swakudya swa vona siku na siku.

Swo antswa eka ku hlayisa vadyuhari i ku va yi hlayisa ekaya, ekaya vadyuhari va kota ku hlayiseka hikuva n'wina vinyi va vona mi tshama mi karhi mi va vona ekaya.

Leswi swi nge ni khomi hi ndlela ya kahle hikuva vana va mina va ta va va komba ku ka va nga ri na mhaka na mina va ta va va komba ku va va nga ri na rirhandzu eka mina.

Ku va vadyuhari va nga kumi vuhlayiseki bya kahle emakaya ku va va nga nyikiwi rirhandzu naswona ku va vadyuhari va nga koti ku hlayisiwa hi mali ya vona ya peceni.

Leswi swi nga ka swi nga ndzi khomi hi ndlela ya kahle hikuva swi ta va swi ri karhi swi ti komba leswaku exibedhlele a va n'wi khomanga hi ndlela ya kahle.

I vutomi lebyi munhu a faneleke hikuva a tshama a tsakile ku va a tshama a kuma vuhlayiseki ku va a tshama a ri na vanhu lava va n'wi rhandzaka va n'wi seketelaka.

A hi swilo leswi swi amukelekaka hikokwalaho ndza ala leswaku mali yi hlayisa vatukulu hikuva na vona vadyuhari va na swidingo eka vutomi bya vona bya siku na siku leswi swi endla leswaku vadyuhari va nga koti ku kuma vuhlayiseki bya kahle hi ku enela.

Hayi a ma tshamisekanga hikuva leswi a swi kombi rirhandzu eka vadyuhari nakona va ndyangu hi vona a va faneleka ku nyika rirhandzu eka vudyuhari.

A ndzi nge titwi kahle hikuva leswi swi ta va swi nga kombi rirhandzu eka mina eka vana na vatukulu va mina xikan'we eka vanhu lava ni hanyaka na vona siku na siku.

Hayi mali ya vadyuhari ya pension a yi enelanga hikuva swilo swa masiku lama swa durha swakudya emaxopeni emavhengeleni swa durha na loko munhu a ya eku xaveni a nga vuyi na swilo leswi swi eneleke eka mali ya vadyuhari swidingo swa vadyuhari swi tele ku fana na swidingo leswi swi dingiwaka hi vana loko va ha ri vatsongo.

Nhlayiso wa phurayivhete hikuva phurayivhete ya kota ku hlayisa rihanyo ra vanhu hi ndlela leyi faneleke.

Hayi mali ya pension ya vadyuhari a yi enelanga hikuva swilo swa durha emavhengeleni eka masiku lawa.

Swivumbeko swa mpfuno i mali ya peceni xikan'we na swikolo ku va swi nga hakeriwi.

Ku xanisiwa ka vadyuhari hi swilo leswi swi nga tshamisekangiku ndzi nga ku eka vanhu lava va xanisaka vadyuhari a va tshami na vona va va tlhogomela va va rhandza va va hlayisa hi ndlela leyi faneleke ku fana na munhu wun'wani na .

Hayi a swi bohi ku va vadyuhari va endla swilo leswi hikuva vana va vona va kurile va nga kota ku huma va ya ti tirhela.

Mfumo wu fanele ku tiva leswaku muxaka wa vanhu lava va tekaka maphilisi vhiki kumbe n'hweti na n'hweti i vanhu lava swilo swa vona swi faneleke ku tshama swi tshamisekile eswibedhlele xikan'we ne le titliliniki ku fanele ku va na vapfuni lava va pfunaka tinese hi ku va va kota ku tirha ntirho wa vona hi ku hetiseka.

Maphilisi munhu u fanele ku teka swiletelo enhlokweni hikuva maphilisi i swilo leswi munhu a nga fanelangiku ku swi overdoser maphilisi ma na khombo swinene eka rihanyo ra munhu xikan'we ne le ka vutomi bya munhu hikuva overdose a yi kahle emirini wa munhu.

Titliliniki ti fanele ku va ti ri kona eka siku na siku hikuva nkarhi wo vabya a wu tiveki nakona vukorhokeri byi laveka siku na siku leswaku vanhu va kota ku hatlisa va swi kuma.

Thekinoloji yi nga kota ku tirhiseka hi ndlela leyi vanhu va kota ku hatla va hlangana hi swa riqingho vanhu va kota ku vulavula va ri kule va kota ku kombisana ndlela tin'wani na yin'wani leyi yi nga ta pfuna vanhu hi ndlela ya kahle thekinoloji ya kota ku antswisa vutomi eka switirhisiwa xikan'we swilo leswi swi lavekaka leswaku vanhu va kota ku kuma vukorhokeri hi ndlela ya xihatla.

Hayi titliliniki emakaya ta xota vanhu a va koti ku fikelela leswi va swi lavaku eka siku na siku rihanyo emakaya ri le hansi ngopfu hikuva mfumo wu tikomba wu nga ri na mhaka na vanhu.

Mfumo wu faneleke ku engetela titliliniki emakaya tiko na tiko ri fanele ku va na tliliniki ya rona yona yoxe swibazana swi faneleke ku va kona siku na siku leswaku vanhu va kota ku hatlisa va kuma vutshunguri na vuhlayiseki.

Mfumo wu fanele ku va wu humesa mintirho, mintirho leyi yi fanele ku va ya vanhu lava va nga ta pfuna vaongori leswaku siku na siku va kota ku va nyika mintirho mintirho leyi a ku ri a ku vi mintirho leyi vapfuni va nga ta kota ku pfuna vaongori hi ndlela leyinene leyi nga basa nakona va kota ku va pfuna hi ku tshikeleleka ka mintirho kumbe ku va mintirho yi tele.

Ku va vavasati va dlayiwa na vana i ku holova ka vanhu va rimbewu ku nga nsati na nuna leswi swi vangiwa hikuva madzolonga ma tele emutini leswi swi vangiwa hikuva vanhu va nga twanani swin'wana swi vangiwa hi mabyalwa xikan'we na swidzidziharisi.

Leswi swi faneleke ku endliwa i ku niyka rirhandzu no komba ndlela leyi vanhu va faneleke ku va va amukelekile ku va hi hanya na vona tanihileswi a va xanisiwa evuton'wini bya vona hi ku va hlohlotela no va nyika rirhandzu.

Loko ndzo tikuma ndzi ri eka rirhandzu ra muxaka a ndzi ta huma eka rirhandzu rero ku kondza ndzi ya kuma munhu loyi ndzi nga ta hanyisana kahle na yena.

Titwi u amukelekile u nga tshuki u tshikeleleka emiehleketweni leswi swi nga humelela swifambisi eka miehleketo ya wena u nga hleketi ngopfu teka leswi vaongori va ku byelaka swona u swi landzelela.

Swi na nkoka leswaku munhu un'wani na un'wani loyi a hlaseriwaka eka swa madzolonga a ya eka va nawu va nawu va ta kota ku pfula nandzu ehenhla ka muxanisi.

Va nawu va fanele ku va va va na vutihlamuleri hi ku va va seketela vanhu lava va hlaseriwaka hi madzolonga va fanele ku va va va pfuna hi swilo leswi swi faneleke ku tekiwa leswaku vanhu lava va nga na madzolonga va kota ku ku ku va va va khomiwa kumbe ku va va nga ha tshuki va endlile leswi va swi endlaka va nawu va faneleke ku teka goza hi ku va va pfula case kumbe va teka nawu va endla leswaku munhu loyi a nga na madzolonga a kota ku tshama ekhotsweni.

Ina mimirhi leyi yi ringanerile swinene eka matikoxikaya.

Mavabyi ya vana lawa ni ma tivaka i mavabyi ya ku fana na mavabyi lawa vana va fanele ku va va sawutisiwa eka vona xikan'we na mukhuhlwani i mavabyi lawa vana va faneleke ku va va tlhaviwa tinayiti ta nsawutiso hi nkarhi.

Munhu loyi ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a tshama a landzelela leswi madokodela kumbe tinese ti nga hlaya swona leswaku a tshama a nwa mirhi hikuva mirhi hi yona rihanyo.

Tliliniki ya ka hina makhomelo ya vona a va khomi kahle vanhu nakona vanhu va tshama va karhi va complain-a mara ku basa yona yi basile.

Leswi swi vangiwa hi ku va vaongori va honisa ku pfuna vanhu lava va vabyaka leswi swi tshama swi karhi swi ngetelela nhlayo hikuva vaongori va nga pfuni vanhu hi nkarhi leswi swi nga lulamisiwa hikuva mfumo wu teka xiboho xo nghenisa milawu ehenhla ka vaongori ku va va tsandzeka ku pfuna vanhu lava vabyaka.

Mfumo wu fanele ku teka nawu kumbe ku veka nawu wuntshwa ehenhla ka vaongori naswona mfumo wu fanele ku ngetela swibedhlele xikan'we titliliniki leswaku ku nga ha tali lomu titliliniki.

Magoza lama ma nga tekiwaka i ku va munhu loyi a bebulaka a pfula nandzu ehenhla ka vaongori lava va nga va khomeku kahle xikan'we mfumo hi wona wu faneleke ku humesa milawu leyi vaongori va faneleke ku va va ri na yona loko va nga pfuni vanhu lava va vabyaka xikan'we na lava va bebulaka.

Eka mavonelo ma mina leswi a swi tshamisekanga swinene hikuva vakhegula va va va nga hlayisekanga lomu ehandle tanihiloko va ri ekaya.

Leswi a swi hlayisekanga hikuva vakhegula i vanhu lava nga dyuhala nakona vanhu lava va fanele ku hlayisiwa hi vanhu va muti leswaku va va va hlayisekile swinene.

Nkoka wo va na muhlayisi loko u dyuharile i ku va u hlayiseka u tikuma u hlayisekile eka mavoko lamanene u tlhela u tikuma u endleriwa xihi kumbe xihi lexi u xi dingaka lexi u nga kotiki ku xi endla.

Nkoka wa ku hlayisa kokwana wa mina kumbe mudyuhari wihi kumbe wihi eka vuhlayiselo byihi bya mfumo kumbe bya phurayivhete swi na nkoka swinene hikuva va kuma leswi va yelaka swona va kota ku hlayisiwa swinene nakona va kota ku dyondzisiwa swa vutomi ku ya emahlweni tanihiloko va ri kaya hikuva ekaya ku na mitirho yo tala swinene.

Vukorhokeri lebyi i ku hlambisa kumbe ku sweka kumbe ku ongola.

Ku hambana loku ku mbirhi eka ku hlayisa ekaya munhu a nga hakeli nchumu kambe eka ku hlayisa ka vutshamo bya le handle munhu wa hakela naswona wa luzekeriwa hi mali leyo tala.

Loyi a faneleke ku kuma vukorhokeri bya le kaya i vana loko va ha ku beburiwa hikuva vana va nyenyela swinene nakona un'wana i mudyuhari.

Vukorhokeri lebyi simekiweke ekaya byi hakeriwa hi mfumo hikuva mfumo hi wona wu nga simeka xi swilo leswi leswaku tinese ti va na mpfuno eka vona.

Swikili swi nga katsa ku va munhu a kota ku vulavula xikan'we no kota ku ongola xikan'we no kota ku tlhogomela munhu loko a ri karhi no vabya.

Leswi swi endla loko u vhakela munhu yaloye loko a ri karhi a vabya u nga n'wi vhakela loko a ri xibedhlele kumbe loko a ta a ta tshunguriwa kaya u nga swi vona leswaku himpela wa tlhogomeriwa.

Vukorhokeri lebyi ndzi byi tivaka i bya mfumo lebyi tinese tivaka kona ku ta ongola kumbe ku ta tlhogomela.

Hi ku ya hi mina mina ndzi nga n'wi langutisa naswona ndzi nga vona leswaku u na mahanyelo ke wa swi kota ku hlekelela no tlhogomela munhu a nga kwatanga ke.

Mina ndzi vona ingaku vukorhokeri bya le kaya bya antswa swinene hikuva mudyuhari mi va mi karhi mi n'wi vona na loko a tlhogomeriwa mi va mi karhi mi mi n'wi vona kambe loko a ri kule a mi koti ku n'wi vona.

Leswi ndzi nga n'wi byela kumbe ndzi nga endla leswaku a swi tiva na yena leswaku loko dyambu rixa u fanerile ku nwa murhi mpundzu nhlekani kumbe madyambu nakona a nga pfumeli leswaku a etlela a nga nwangi murhi.

Hi mu ya hi mina ndzi nga va kombela leswaku va pfa va dya leswi mina ndzi va byelaka swona hikuva swi na nkoka ku va u dya swilo leswi swi akaka miri eka rihanyo ra vona ndzi nga endla leswaku exikarhi ka vhiki vadya leswi akaka miri.

Mina ndzi nga n'wi ongola kumbe va n'wi tlhogomela hi ndlela ya kahle ndzi karhi ndzi nga kwatanga naswona ndzi nga tshama hansi ndzi kombisana ndlela ya kahle yo ongola na va le kaya.

Mina ndzi nga va nyika ku tshemba swinene ndzi tlhela ndzi khongela na vona hikuva swilo swi bihile.

Mina ndzi nga tinyika nkarhi wa ku wisanyana nakona ndzi nga endla leswaku ndzi karhi ndzi tshama ndzi nwa mati leswaku ma ndzi pfuna ku ya emahlweni.

Mina ndzi nga endla leswaku foni yi tshama yi ri kona eka nyonga ya mudyuhari loyi leswaku maxaka ma va na connection kumbe ma kota ku burisana na yena nkarhi wihi kumbe wihi.

Mina ndzi nga va khutaza hi ndlela leyi ndzi nga burisana na vona kahle ndzi tlhela ndzi va byela nkoka wo hlayisa miri wa vona hikuva siku rin'wana va nga lova loko va nga hlayisi miri wa vona.

Ku kala mali ku kala mali swi na khombo swinene hikuva leswi swa vangela depression kumbe ntshikelelo wa miehleketo leswi swi vangela vanhu vo tala swinene.

Vuvabyi bya ntshikelelo xikan'we kumbe depression i ntshikelelo lowu va ka kona emiehleketweni hi loko munhu a hlekete ngopfu nakona leswi a swi tshunguleki kambe u nga swi antswisa hikuva u tihlanganisa na vanhu lava va kotaka ku swi tshungula.

Nkoka wa rihanyo ra kahle eka miehleketo i ku va u tshama u tsakile nakona wa kota ku vulavula na vanhu lava va nga kusuhi na wena.

Leswi swi nga antswisiwa hi ndlela leyi faneleke hi ku va mfumo wu endla leswaku tiko rin'wana na rin'wana ri va na tliliniki ra yona.

Ina swona swa hlohlotelo hikuva munhu loko a ka ha ri a kula u fanele ku dyondzisiwa ku hanya kahle na vanhu van'wana n'wana u fanele ku kombiwa ndlela leyinene loko a ha ri ntsongo.

a swi pfuni hikuva vanhu vo tala masiku lama va khomiwa hi xitsongwatsongwana lexi hikokwalaho a va landzeleli tidyondzo leti va dyondzisiwaka tona.

Munhu u fanerile ku endzela xibedhlele loko a ha ku khomiwa hi vuvabyi lebyi ku endlela leswaku loko a fika va fika va n'wi nyika maphilisi lama a nga ta hamba a ma nwa siku na siku ku kondza a hola eka vuvabyi lebyi.

Loko munhu a nga landzeleli swiletelo leswi a nyikiweke swona exibedhlele a nga ti veka eka khombo ra rifu hikuva vuvabyi lebyi byi na nghozi swinene.

Leyi a ku ta va dyondzo ya siku na siku eka xiyanimoya xihi kumbe xihi lexi xi dyondzisaka hi mavabyi lawa nakona a ndzi ta kondletela munhu un'wana na un'wana leswaku a ya mahlweni a prevent-a.

Rihanyo ra vavasati ri na nkoka swinene hikuva hi vona vanhu lava va bebulaka kumbe ku hi pfuna ku bebula vana laha tikweni ra hina ra Afrika kumbe misava hinkwayo.

Ku va n'wana a ya exikolweni swi na nkoka swinene hikuva va kota ku tiva makulele ya yena va kota ku tiva weyiti leyi a tikaka yona.

Mavabyi lawa hi ndhavuko vanhu a va kandzeriwa murhi kutani va tota miri wa vona hinkwawo kambe maxinguvalawa vanhu va nyikiwa maphilisi kumbe vaccine leyi va nyikiweke yona leswaku va kota ku va kahle.

Leswi swi endla leswaku n'wana kumbe munhu loyi a nga tika emirini na yena a hlayiseka swinene swi endla leswaku munhu loyi a nga tika emirini a tshama a hlayisekile nakona a tshama a ri kahle emirini wa yena.

Leswi a swi tshamisekanga hikuva n'wana u fanerile ku ya etliliniki kumbe exibedhlele ku kondza a kula leswi swi endla leswaku tinese kumbe madokodela va tiva rihanyo ra yena.

Laha e ndhawu leyi ku hlayisiwaka vadyuhari xikan'we na vatsoniwa leswi swi endliwa hi vaongori lava va nga lulamela ku va va swi endla.

Swi na nkoka swinene hikuva vadyuhari a va koti ku ti tirhela nakona a va koti ku ti endlela xihi kumbe xihi hikuva va nga ha ri na matimba lawa va nga kula na vona loko va ha ri ntsongo.

Tanihiloko ndzi ri nhloko ya muti mina ndzi nga endla leswaku vadyuhari kumbe mudyuhari a tshama a tsakile ndzi nga n'wi tlhogomela ndzi n'wi lavela vanhu lava va nga ta tshama va n'wi tsakisa.

Ina swi kahle swinene hikuva vanhu lava pfumalaka va fanerile ku hanya kahle ku fana na mani kumbe mani loyi a hanyaka eAfrika-Dzonga leswi swi endla leswaku na na vona va kuma rihanyo.

A ni voni leswaku mali leyi yi ringanerile hikuva swilo swa durha nakona mali leyi yitsongo swinene a va koti vanhu ku fikelela leswi va swi lavaka hi mali leyi.

Titliliniki ta le kaya a ni voni ti phakela vukorhokeri bya kahle hikuva va va holovisa vanhu lava nakona loko vanhu va endzela tliliniki va fika va va caca swinene.

Mfumo a wu fanerile leswaku wu endla leswaku tiko rin'wana na rin'wana ri va na tliliniki ya yona xikan'we loko swi tsandza a ri fanerile ku rhuma swibazana leswi swi nga ta fika tiko ni tiko ku nga masiku hinkwawo.

Ti-mobile clinic ti-mobile clinic ti na nkoka swinene etikweni leri pfumalaka hikuva va kota ku fikelela swilo kumbe mphakelo wa vukorhokeri bya tliliniki leswi swi endla leswaku rihanyo ra vanhu ri tshama ri ri kahle.

Ina leyi i mhaka ya kahle swinene hikuva vanhu loko va ri kule kumbe va tshama kule va tikeriwa ku fikelela titliliniki leswi swi lulamile swinene hikuva titliliniki ti fanerile ku va kusuhani swinene.

Loko ambulense yo hlwela ku fika ndzi nga endla matshalatshala leswaku ndzi kombela munhu loyi a nga na xipandzamananga leswaku a hi heleketa etliliniki leswaku makwerhu a kota ku hlayiseka.

Hi ku vona ka mina leswi swi hlwerisiwa hikuva vanhu lava va tirhaka hi swilo leswi va tekela swilo ehansi nakona va endla swilo hi nkarhi wa vona na loko ku pfumaleka xipandzamananga leswi swa endla leswaku vukorhokeri byi hlwela.

Tindlela leti ti nga faneleka i ku dyondzisa vanhu hi vuvabyi lebyi hikuva byi nghozi swinene leswi munhu un'wana na un'wana a nga swi tekela enhlokweni rito ri fanekele ri tshama ri karhi ri dyondzisiwa.

A swi lulamanga hikuva leswi swi veka vanhu ekhombyeni swinene leswi swi endla leswaku vanhu va tshikeleleka hikuva vatirhi va pfumaleka vanhu a va koti ku pfuneka hi ku hetiseka.

Ntshunxo wo papalata mavabyi kumbe vavabyi leswi swi faneleke ku swi endliwa i ku va government yi ngetelela titliliniki yi tlhela yi ngetelela vatirhi.

Ku va mfumo wu kota ku fikelela swilo swilo leswi mfumo wu fanerile leswaku titliliniki ti endliwa xikan'we madokodela na tinese ti fanerile leswaku ti tshama ti thoriwa ku ku engetela nhlayo yi va ehenhla.

Leswi swi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu i timhaka ta ku swibedhlele swa mfumo a swi hakeriwi naswona a swi na ti-charges kambe swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo swa hakeleriwa.

Swivangelo swi endliwa hileswaku vanhu lava va nga na ti-private healthcare va va va karhi va rhenta muako nakona va fanerile leswaku va humesa mali ya rent n'hweti na n'hweti leswi swi endla leswaku mimirhi na yona yi tshama yi ri kona.

Vubihi byo va eswibedhlele swa mfumo i ku munhu a nga hatli a tlhogomeriwa munhu u vekiwa elayinini nkarhi wo leha kambe leswinene i ku ti-service ta mfumo a wu ti hakeleli i ta mahala.

Ina hi ku vona ka mina leyi i mhaka ya kahle ngopfu hikuva leswi swi endla leswaku madokodela ma dyondza ku tshungula vuvabyi lebyi ma nga kotiki ku byi tshungula leswi swi ta endla leswaku vavabyi va kota ku hanya nkarhi wo leha.

Mbuyelo lowu nga ta va kona loko tin'anga ti tirhisana na titliliniki i ku va va hanya va kota ku hanya hikuva madokodela a ma swi koti ku tshungula vuvabyi hinkwabyo kambe tin'anga ta swin'wana ta swi kota ku tshungula man'wani ma mavabyi nakona ta endla mimirhi.

Ina va nga pfuneka hi ku hatlisa hikuva leswi swi ta endla leswaku tin'anga ti hatlisa ti tiva leswaku munhu loyi u tikiseriwa hi yini eka rihanyo ra yena.

Ndzawulo ya human settlement xikan'we na social development i tindzawulo leti u nga kombelaka ku pfuneka nakona leswi swi nga endla leswaku va ku pfuna hi vutumberi bya nkarhinyana va tlhela va mi pfuna hi ku mi akela tiyindlu.

Vanhu loko vo tshuka va hlangana na nghozi ya ndzilo a va fambeli kule na ndzilo ende va nga tlheli va tshama laha ku nga na ndzilo wolowo hikuva leswi swi ta endla leswaku musi wu va nghena etinhompfini.

Tanihi muchayeri wa movha ndzi nga tshama ndzi bohile bandi ene ni nga tshama ni rhiyile tihlo endleleni ya mina nakona ndzi nga endli ti-mistake leti ti nga ta ndzi veka enghozini.

Loko a ndzo tshuka ndzi va minister of transport a ndzi ta endla leswaku etindleleni ku tshama ku ri na vapfuni va swilamulelamhangu na vanhu lava va pfunaka egondzweni leswaku timovha ti nga chayisani leswi a swi ta endla leswaku tinghozi ti hunguteka.

Swin'wana swa swivangelo leswi endlaka leswaku timovha ti chayisana i ku va vanhu va chayela va pyopyiwile kasi swin'wana i ku va munhu a chayela hi xipidi xa le henhla ngopfu.

Ina swi kahle swinene ku lemukisa vana lavatsongo hikuva leswi swi ta va tshikelela swinene emiehleketweni xikan'we na le ka tidyondzo ta vona va nge he yisi dyondzo kahle emahlweni.

Va rihanyo va fanerile leswaku va va famba va dyondzisa vana kumbe vanhu hi ku angarhela hi xikolo hi xikolo va tlhela va famba hi tikereke va tlhela va endla leswaku minongonoko yi va kona eka ti-radio xikan'we na le ka ti-TV.

Himhaka ya ku COVID-19 i vuvabyi bya nghozi swinene nakona bya tlulela loko munhu a khohlola kumbe ku entshemula leswi swi sivela leswaku hi nga chelani.

Leswi a swi endliwa hi timhaka ta ku leswi a a ku ri xitsongwatsongwana lexi xi tlulelaka hi nomo loko munhu a entshemula kumbe a khohlola.

Leswi swi nga endla leswaku COVID-19 yi vuriwa ku fana na global pandemic i timhaka ta vona COVID-19 yi hlaserile misava hinkwayo.

Mina ndzi nga ri hlohlotela hi ndlela leyi yi faneleke ndzi nga n'wi byela leswaku leswi swi ta veka nxungeto eka rihanyo ra yena nakona swi na nkoka leswaku a ya teka maphilisi hikuva leswi swi ta n'wi hanyisa swi tlhela swi hanyisa na vana va yena.

Leswi swi na nkoka swinene ku va vanhu va matikoxikaya va kuma mimirhi yo kota ku va ti hanyisa hikuva leswi swi endla leswaku vanhu va tshama va hanyile swinene.

Ku ya ku ya hi mina mina ndzi nga va tsundzuxa leswaku vanhu lava va tshama va tisirhelerile leswaku va kota ku tshamiseka emirini ya vona va nga tshuki va endla kumbe va tinghenisa eka timhaka ta masangu va nga tisirhelelanga.